Ga ke nagane sepe ga kalo e fela ke nagana gore ke ntho e e tlwaelegileng.

Ke utlwa ke thaba ka fa seo se netefatsa gore dithoto tseo di laisitsweng di loketse tsela fa o dinamelong go ke sebe le dikotsi tseleng.

Puso e tshwanetse go tsaya maikarabelo ka fa ba tsaya madi a lekgetho kgwedi ka kgwedi, 'tsatsi ka 'tsatsi go baithuti ba naga ba ba tshepisa gore ba tla ba direla ditirelo. Ka gore jalo ba tshwanetse ba phethagatse tshepiso ya bone le rona re le badudi re tshwanetse gore re dule re ntshitse matlho dinameng fa re tsamaya ditseleng, re utlwa re kgathetse re khutse re dule re le letlhakoreng le le .

Ke mokgwa wa go di saene le di-hump-o tsa go netefatsa gore dikoloi ga di tsamaye ka lebelo le ko godimo kudu.

Ke dikgwetlho tsa go tshwana le gore dibese di le ngata ke kgale, dingwe ga di a service-siwa, dingwe bakgweetsi ba tsone ga ba khutsi mo tseleng batsamaya lobaka lo loleele ba fetsa ba tsena ka gare go dikotsi.

Ke mokgwa wa go šomisa diterene kgotsa go netefatsa gore dibese kgotsa dikoloi tseo di tsamaisang dithoto di maemong a lokileng go tsamaya tseleng.

Botlhokwa bja terene ke bona e le go bolokela bapalangwa tšhelete, ebile e le go thusa go fokotsa traffic ditseleng le dikotsi. Ebile terene tsa matsatsi a di a tshepegala di na le nako ya maleba ga di na di .

Ke nagana gore ka beseng go tshwanetse go ba le bakgweetsi ba le babedi kgotsa ba bararo batla fetolang ga o mongwe a kgathetse. Le gona bese e se rwale trailor-ra kgotsa yona karikakana e rweleng morwalo o mo ngata ka fa e le tsone bontsi botlhodi bja dikotsi.

Go botlhokwa thata ka ga di sa bonwe sentle di tla fetsa dirile dikotsi tseleng.

Kgakololo e nka mo nayang yone ke gore a tsenye mabelo ko morago gore a kgone go e tlwaela. Ke sengwe ke gore ga tsamaya tseleng a itlhokomele a tsebe matshwao a tsela a tsebe le fao a sa ntse go tsamaya gone.

Lebaka legolo ke gore beng ba diporaefete bangwe ba bone ba kitima lebelo le legolo ditseleng, bangwe ba sa obamele matshwao a ditsela go ya le ka tshwanelo.

Ke akanya gore diphokoletso di tshwanetse go lekanyediwa go ya ka morago ga mengwaga e le mebedi e seng gore seemo sa botsogo se bjang ka fa e le gore bapalami ba tshwanetse go tseba seo se duelang.